Ke nagana gore go le gontsi batho ba e le goreng ba dula kwa ditoropong, ke batho ba e le goreng ba na le tšhelete e ntsi mme ka moo ka ba na le ditirelo tse dintsi tse ba di phethagatse kampo ba di dire. Mme ka go le gontsi ga ba na nako ya go tseya go reka dijo tse e le goreng ga di apewa mme ba fitlhe ba di apeye ko ntlung. Go le gontsi ba dumela mo dijong tse e le goreng ke tsa bonako, tse e le goreng ba di reka ba dija gore ba kgone go nna le nako ya go dira mabaka a bone ka nako kampo ka tsela e le goreng e nepagetse. Mme tse di apewang ko ntlong ga se gantsi ba di reka kampo ba ya go dula ko ntlong ba di apeye.

Ke nagana gore ge motho a ikemiseditse go ka nyala kampo o bona motho gore o ikemiseditse go nyala, re thoma go mmona ka tiro tsa gagwe tse e le goreng o tshwara molekane wa gage ka teng, jaaka go mo naya tlhompo, go mo rata le go mo direla sengwe le sengwe go sena dikgogakano mo gareng ga bone. Ke gone re bonang gore ka tota re ikemiseditse go nyala mosadi. Mme ka nako tse tse dingwe kampo ke re ka nako tse e leng gore re godile ka tsone mo nageng ya rona ya aforika borwa ka tota ka tota re go tlwaelesegileng ge motho wa re le ene a kopang motho wa mme marato, mme ga e le motho wa mme a kopang motho wa ntate kampo wa rre marato re bona e le tsela e e sa siamang kampo tsela e le goreng ke lenyatso mo go borre.

Tshwanetse o nne le dipampiri tse di maleba go bontsha gore o moAforika Borwa le gore letseno la gago le nne kwa godimo o nne le bokgoni jwa go reka ntlo kampo le gae kwa toropong. Mme dikgwetlho tsone e ka nna tsa gore o tseye sebaka gore o ka kgona go kry-a le gae kampo yone tulo ya go dula kwa toropong e le kgang tsa bo masepala tsa gore a tle a approve di pampiri tsa gago.

Ditlhwatlhwa tsa go dula ko toropong ke gore baagi ba patala didiriswa jaaka bo metsi, bo motlakase ko masepala. Mme ditlamorago tsa teng ke gore ntlo ya toropo ga o e dirisa morago ga se ya gago ke tsone ditlamorago tse e le gore di ka nna kampo di tswa di le teng mo baaging ba rona, o fitlhela e le gore ga le patala ntlo kwa masepala ko morago ntlo ga se ya gago.

Puo ya gae kampo puo ya gago e botlhokwa thata ka go bontsha gore o tswa kae, le mo mebileng e mengwe tshwanetse o bue puo ya gago, oipele ka puo ya gago kampo ke re loleme la gago la mme. E rotloetsa le gore o tswa kae go diragala eng, le ge o kopana le batho ba e mengwe mme ge o setse o tshwereletse puo ya ko ga gone e bontsha le batho gore o motlotlo ka puo ya ko ga lona.

Ke lereo leo le le ka yang gore ke motho ka batho, gore Aforika Borwa e itsege jaaka naga e e nang le ubuntu. Ke ka ntlheng ya gore mo Aforika Borwa re na le merafe e e sa tshwaneng jaaka makgowa, baTswana, batho bantsho le batho ba sweu, mme re dirisana mmogo go sena gore re dira tlhaolele ka ntlheng ya mmala kampo ya puo. Re dirisana go gotlhe.